Indlela abahlengikazi abangabhekana ngayo mayelana nokucwaswa kokuvimbela inzalo ukuthi kube yimfihlo. Kungabe sekubona wonke umuntu ukuthi loya mnyango loyayana ubhalwe ukuthi-ke kuzokwenziwani khona. Angazathi ungathi uma ngabe uyobhalisa kumabhalane ekubuze ukuthi uyaphi, usho ukuthi uzohlela bese beyakukhomba ukuthi imuphi umnyango oya kuwona. Kungabhalwa emnyango ukuthi la abahlelayo, ngiyoze ngibonwe umuntu ongaziyo ngingena khona lapho azi ukuthi manje ngiyahlela.

Ngicabanga ukuthi imiphumela yokushoda kwempahla yokuvikela inzalo ezindaweni zasemakhaya ukuthi baningi kakhulu abantu abahlelayo khona. Kanti futhi isizathu esenza ukuthi bahlele ingoba basuke bengafuni ukuthi bethole iy'ngane ezinga-plan-eliwe. Njengoba isimo sabantu basemakhaya abaningi abekho kahle ngasezimalini. Kanti futhi izinto zisuke ziza-odiwe, kuthatha isikhathi ukuthi zifike izinto zokuhlela emtholampilo. Ingakho-ke .

Ayi, ngiyajabula-ke ukuthi senize nafika bosisi nobhuti. Ngibize lo mhlangano ngoba ngifuna sidingide le ndaba ka-anti uVivi. U-anti uVivi nani niyambona ukuthi-ke usekhulile, akasakwazi nokuhamba ibanga elide uma ehamba. Kanti futhi akasekho ezingeni lokuthi esangasebenza. Kanti nami anginayo imali yokuthi ngimondle. Bengicela nje ningisize ningisize, ningilekelele ukuthi kuhlanganiswe imali yokuthi akwazi ukuthi naye alekeleleke ey'ndlekweni zakhe zokuphila. Ngoba phela manje akasakwazi kwenza lutho nezandla ziphethwe amathambo manje akasakwazi ukuwasha. Nje, ngeke esakwazi nokusebenza uma kungathiwa khona itorho alitholayo la emakhaya ey'ngadini, naye athole okuncane. Ngicabanga ukuthi nje avele ahlale layikhaya, sihlanganise imali akwazi naye ukuthola iy'ndleko zakhe zokuphila.

Ngaphambi kokuthi usebenzise izinto ezikanjena kubalulekile ukuthi uhlole ukuthi lo mkhiqizo ugunyaziwe yini iziphathimandla zezempilo. Ngoba kahle kahle akekho umuntu ongehla emzimbeni ngaphandle kokujima, ngaphandle kokudla ukudla okunempilo, edle nangendlela efanele. Le nto le yokuthi-ke kube netiye nje elizokwehlisa ngaphandle kokujima, ngaphandle kokudla kahle, ayikho. Le nto nje kuphela ingakubangela ukugula. Kanti futhi basuke bekhombisa nangey'thombe zamamodeli, amamodeli lawa asuke eyisebenzela nawo imizimba yabo ukuthi behle, basuke bengasebenzisi ngisho naleli tiye. Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu beqale behlole kuqala izinto ngaphandle, ngaphambi kokuba bayisebenzise, ukuze bezokwazi ukuthi besebenzise izinto ezihloliwe ezingezukubagulisa ekugcineni.

Eyi, lesi simo lesi singangenza ngizizwe ngiphatheke kabi kakhulu ngoba akukwazi ukuthi isiguli singathi sesisemtholampilo la ekutholakala khona usizo usithole silele phansi. Ngingazizwa ngibuhlungu kakhulu.

Abasebenzi bezempilo, ikakhulukazi laba esibabiza ngokuthi onompilo babaluleke kakhulu emphakathini yangakithi. Ngoba kunabantu abahlala ngabodwa, abantu abadala asebekhulile abahlala ngabodwa, abadla amaphilisi anjengamaphilisi oma-BP, amaphilisi oshukela. Labo bantu bahlezi belanda amaphilisi inyanga nenyanga. Kuyenzeka uthole ukuthi ugogo nangu usekhulile akakwazi ukuthi aziyele eklinikhi kodwa onompilo bayakwazi ukuthi bekulandele amaphilisi, bebuye bekutshele ukuthi aphuzwa kanjani. Kanti futhi noma ngabe kuthiwa khona umuntu ogulayo nje endaweni odinga ukunakekelwa, bayakwazi ukuthi behambe beyomunakekela, bemfunze ukudla, bemphekele, bemuklinele. Ngakho-ke, badlala indima enkulu onompilo emiphakathini yangakithi.

Uma ngabe isiguli sibambelele emithini yaso yokulwa ne-TB, ikakhulukazi ey'ndaweni ezingenazo izinsiza. Loko kuzosiza ukuthi isiguli singagcini sigula kakhulu uma ngabe sesiyeke imithi. Ngoba uma ngabe uyeka umuthi uzogula kakhulu, uthole ukuthi uthi uya emtholampilo ufice nakhona azikho iy'nsiza, ugcine mhlambe sekwenzeka ingozi usushona. Ngakho kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bebambelele emithini yezifo abanazo ukuze begweme iy'nkinga ezizoba nkulu kakhulu.

Hawu gogo, ubungazi ukuthi-ke kunempesheni yabantu asebekhulile. Indlela-ke ozokwazi ukuthi ubhalisele ngayo impesheni ukuthi uzophatha umazisi wakho, uhambe uye ka-SASSA oseduze nawe. Lapho bazofike bekunikeze yonke imininingwane ukuthi-ke kubhaliswa kanjani, lapho bazofike bekusize-ke .

Ngicabanga ukuthi into engasiza ukuthi-ke kuvikeleke lesi simo sokukhulelwa kwamantombazane asemancane endaweni, ukuthi kube khona abasebenzi basendaweni lezi zezempilo. Abazohamba befundisa emphakathini ukuthi uma ngabe usuzibona ukuthi usuyajola, ukhona umtholampilo, ikhona imijovo, akhona amaphilisi wokuhlela. Uhlele ukuze ukwazi ukuthi uyazivikela ukuthi ungakhulelwa usaseyingane, futhi usafunda isikole.

Njengoba umtholampilo wangakithi uney'nkinga zokuthi kugcwale ngokweqile, loko kunzima kakhulu ngoba abanye bagcina behamba bengasizakele. Kanti umuntu uthole ukuthi usuke egibelile ngemali uma eza eklinikhi. Angazathi ingabhekwa indaba yalokho.

Ama-ARVs, amaphilisi asizayo ukuthi-ke igciwane lithikamezeke ngaphakathi emzimbeni womuntu. Awayiqedi ingculazi, kodwa ayayidambisa.

Imboni yomkhiqizo wokukhipha ubuthi emzimbeni kanye namaqhinga ayo okumaketha, kwesinye isikhathi ibuye ingabi yiqiniso. Kanti ososayensi bona bake befise ukuthi-ke beqale beyisebenzise leyo leyo mikhiqizo, kubonakale ukuthi iyasebenza ngempela yini ebantwini ngaphambi kokuba iphume. Kodwa manje ezinye iy'mboni sezike zisho into engasilo iqiniso.